Madamu ma tlanga xiave xikulu eka ku hlayisa mati, matlhela ma tlanga xiave eka mphakelo wa mati wa miganga ya le kusuhi na hambi swifuwo swa miganga ya le kusuhi swi kota ku tima torha emadan'wini. Van'wamapurasi va kota ku kuma mphakelo wa mati eka madamu ya le kusuhi leswaku va kota ku cheleta swimilana swa vona, xikombiso purasi ra ZZ two ri kuma mphakelo wa mati kusuka eka damu ra Middle Letaba.

Tindlela tin'wani leti nga tirhisiwaka ku susa switsongwatsongwana eka tinyimpfu, i ku basisa laha tinyimpfu ti tshamaka kona, hi ku tiyisisa leswaku tinyimpfu ti dya swakudya swa Rihlaza swo fana na byanyi kumbe matluka leswaku masocha ya miri wa tinyimpfu ya nga hlaseleke hi ku olova. Hi ku tiyisisa leswaku tinyimpfu ti nwa mati la yo tenga xo hetisela i ku yisa tinyimpfu kumbe ku vitana dokodela wa swiharhi leswaku a ta ata kambela tinyimpfu kumbe rihanyo ra tinyimpfu.

Tanihi murimi loyi a lulamisela nguva ya dyandza, xilo xo sungula lexi a ndzi ta xiendla i ku xava mbewu ya swimilana leswi timintsu ta swona titswongaka mati. Hi nkarhi wa dyandza a ndzi ta cheleta swimilana swa mina hi nkarhi wa xidyambu leswaku mati ya nga hundziki nkahelo. Loko swi ta eka swifuwo swona a ndzi ta xava byanyi lebyi xavisiwaka hi nkarhi wa dyandza loko ndzi nga se byi nyika swifuwo a ndzi ta byi loveka endzeni ka mati ku kondza byi tswonga mati, loko se byi tswongile mati a ndzi ta nyika swifuwo leswaku swi dya, loko swifuwo swi dyile a swi nge vi na torha lerikulu

Swipfuno swa mihandzu leyi omisiweke hi leswi landzelaku, mihandzu leyi omisiweke yi tshama nkarhi wo leha ku tlula mihandzu leyi tengeke. Tihakelo ta vutleketli bya mihandzu leyi omisiweke ti lehansi ku tlula ta mihandzu leyi tengeke, hikuva mihandzu leyi omisiweke a yi na ntikelo lowukulu. Mbuyelo wa mihandzu leyi omisiweke wu le henhla ku tlula mbuyelo wa mihandzu leyi tengeke, xo biha hi xiboho lexi hileswaku mihandzu leyi omisiweke yi lahlekeriwa hi ti-vitamin-i loko yi ri karhi omisiwa. Mihandzu leyi omisiweke yi durha ku tlula mihandzu leyi tengeke kasi xin'wana hileswaku vaxavi vo tala va tsakela mihandzu leyi tengeke.

Ina, swa ha hlayisekile ntsena munhu a ri na vutivi bya swona, loko a nga ri na vutivi a fambi a ya kombela vuxokoxoko eka lava nga na byona. Xin'wana i ku nhova ya manguva lawa ya vonikela, a ya ha tlhumanga ku fana na khale, munhu a nga kota ku vona swivandzana xi ri kule na yena leswi swi ta n'wi nyika nkarhi wo kota ku baleka.

Ina, swikili leswi dyondzisiwaka eka minongonoko ya mfumo swa tisa nhluvukiso eka swa vurimi. Loko van'wamapurasi va nghenelela minongonoko ya mfumo va huma va ri na vutivi byo antswa ngopfungopfu van'wamapurasi lavatsongo. Loko va huma eka minongonoko leyi va va va ri na vutivi bya leswaku hi swihi swimilana leswi yi nga na mbuyelo wa le henhla hi swihi swibyariwa leswi tsakelaku misava ya saka kumbe misava le yo olova na ku ri hi swihi swibyariwa leswi tsakelaka maxelo yo hisa kumbe leswi nga tsakeriki maxelo lawa hisaka.

Vufuwi bya tinguluve byi na swipfuno leswi landzelaka, tinguluve ti kula hi xihatla leswi nga vuyerisaka n'wamapurasi, vulongo bya tinguluve byi nga tirhisiwa tanihi manyorha n'wamapurasi a nga kota ku xavisa manyoro lawa. Swi tlhela swi kota no tumbuluxa mintirho hikuva n'wamapurasi u ta lava ku pfunetiwa. Leswo biha hileswaku tinguluve a ti kahle eka mbangu ti nga thyakisa mati ti onha ni misava laha ti kumekaka kona.

Hi ku tiyisisa leswaku ku na ntwanano exikarhi ka muthori na mutirhi hikuva muthoriwa a hlamuseriwa ntirho lowu a faneleke ku tirha na ku tlhela a dyondzisiwa wona. I ku va a tiva ku ri u ya tirha nkarhi wo fika hi kwihi, kumbe tiawara to karhi hi siku na ku va a hakeriwa loko a hundzisa tiawara letiyani. I ku va a tiva na ku ri u ya hola mali muni hi n'hweti na ku tiyisisa leswaku laha a tirhelaka kona ku hlayisekile.

Mimpfuno leyi nga ta ku na ku akiwa ka damu hi leyi landzelaka mphakelo wa mati ya ku cheleta wu ta tlakuka. Ntshovelo wa swi byariwa na wona wu ta tlakuka hi xiyimo xa le henhla loko vuhumelerisa bya vurimi byi tlakuka byi ta tlakusa na ikhonomi ya ndhawu yaleyo.

Ku tshovela hi mavoko swi tumbuluxa mintirho, ku tumbuluxiwa ka mintirho ku ndlandlamuxa ikhonomi ya ndhawu yaleyo kumbe ikhonomi ya tiku, ku tshovela hi mavoko swi hunguta mixavo ya switirhisiwa.

Nkayivelo wa mati wu ta vanga ku lahleka ka swibyariwa kumbe ku oma ka swimilana. Wu ta endla leswaku van'wamapurasi va lahlekeriwa hi mbuyelo kumbe va nga bindzuli, swi ta endla leswaku swakudya swidurha ku tlula mpimo tanihileswi van'wamapurasi va nga ta lava ku endla profit-i kumbe va bindzula hambiloko xiyimo xi nga va pfumeleri. Swi ta endla leswaku etikweni ku va ni nkayivelo wa swakudya.

Mfumo wu nga tumbuluxa milawu yo lwisana na xihlawuhlawu xa rimbewu loko swi ta eka vurimi. Mfumo wu nga tiyisisa leswaku vavasati na vona va na mfanelo ya vun'wini bya misava. Mfumo wu nga seketela vaxisati hi ku va nyika switirhisiwa swo sungula vurimi. Mfumo wu nga endla minongonoko leyi nga ta pfuna kumbe ku dyondzisa vaxisati hi timhaka ta vurimi. Mfumo wu nga tlhela wu pfuneta vaxisati hi timali ngopfungopfu loko va hlangana na dyandza.

Lava va nga vuyeriwa hi ndzhaka ya vukoloni leyi a yi taleriwile hi ku pfumala ndzingano xikan'we na vululami, va ta ringeta hi matimba ya vona hinkwavo ku tlherisela endzhaku matshalatshala ya ku cinca vun'wini bya misava. Kasi van'wana va swi tivi leswaku vakokwawakokwana wa vona va susiwe eka misava yihi, kumbe a va ku tivi lomu va tumbulukaka kona. Leswi swi ta endla leswaku matshalatshala ya ku cinca misava ya nga tswali mihandzu kasi van'wani a va nga kumi xiphemu xa misava xo ringana, van'wana va ta kuma lexikulu van'wana va kuma lexitsongo van'wana va kuma misava leyi yo nona, van'wana va kuma misava leya sava.

Maendlelo ya ndhavuko ya vurimi ya tumbuluxa mitirho, ku tumbuluxiwa ka mitirho ku ndlandlamuxa ikhonomi. Maendlelo ya manguva lawa ya vurimi ya tirhisa ngopfu muchini leyi humesaka tikhemikhali leti onhaka mbangu kambe maendlelo ya ndhavuko ya vurimi a ma onhi mbangu.

Vatirhi va le mapurasini lava tirhaka na vusiku va hlangana na swiphiqo swo tala swin'wana swa swiphiqo leswi va hlanganaka na swona hi leswi landzelaka, xinyami xi endla leswaku va nga voni kahle, leswi swi ta endla leswaku va nonoka ku heta ntirho wa vona. Miri wa vona wu ta va wu karhele tanihileswi miri wa vona wu toloveleke ku etlela namadyambu, leswi ta endla leswaku va nonoka eka ntshovelo wa vona. Tinghozi na tona ti nga humelela loko ku nga vonakali kahle swi ta endla leswaku van'wana va phijiwa va wa va wela ehansi, kasi xin'wana a swi hlayisekanga ku tirha navusiku tanihileswi makhamba yo tala ma tirhaka navusiku ma nga va nghenela ma vaendla nsele kumbe ma yiva switirho swa le purasini.

E-e, van'wamapurasini lavatsongo a va fanelanga ku tlakusa mixavo ya swixavisiwa swa vona, tanihileswi ku tlakuka ka swakudya exitolo swi nga ta vuyerisa vona. Vaaki emigangeni va ta tshika ku xava exitolo va vuya va ta xava eka van'wamapurasi lavatsongo. Loko van'wamapurasi lavatsongo va tlakusa mixavo ya vona swi ta endla leswaku vaaki emugangeni va ya emahlweni va xava exitolo leswi swi ta endla leswaku van'wamapurasi lavatsongo va lahlekeriwa.

Ndzi nga tsakela ku fuya tihuku to veka matandza tanihileswi ti vekaka matandza siku rin'wana na rin'wana, loko tihuku leti ti veka matandza siku rin'wana na rin'wana, swivula leswaku ndzi ta vuyeriwa hi xiyimo xa le henhla naswona huku yi ri yin'we yi nga swi kota ku ndzi nghenisela mali ku tlula tihuku ta khume leto endla nyama tanihileswi tihuku ta nyama u ti xavisaka ka nw'e ti famba kasi ta matandza kumbe leto veka matandza ti veka matandza siku na siku.

Ndzi vona swi fanerile leswaku vadyondzi va teka maendzo dyondzo ya ku ya emapurasini. Leswi swi ta va endla leswaku va kuma vutivi va ha ri lavatsongo nakona swi ta va nyika nkarhi wa ku vona loko ku va n'wamapurasi ku ri ntirho lowu va nga ta wu tsakela loko se va hetile tidyondzo ta vona. Maendzo dyondzo lawa ya nga kota ku nyika van'wana vutivi lebyi va nga ta byi tirhisa va ha ri exikolweni hikuva van'wana va vadyondzi va na misava emakaya ya vona leyi nga tirhiku nchumu, va nga kota ku endla swin'wana hi misava liyani ku nghenisa, swakudya ekaya kumbe va pfuna vatswari va vona leswaku va kuma mitirho leyi nga ta va vuyerisa hikuva vatswari vo tala eAfrika-Dzonga a va na mitirho.

Byi pfuneta hileswaku ri varimi lavatsongo va rima swibyariwa leswi swi tirhisiwaka ku endla swakudya swa ndhavuko. Leswiwani i swi ri i swi i swibyariwa leswi vakokwa wa kokwa wa vona va nga kula va karhi va swi byala.

Vusiwana byi endla leswaku ri vanhu va yiva swakudya emapurasini. Van'wana i ku pfumala mitirho leswi swi endla leswaku ri va nga koti ku phamela mindyangu ya vona kasi van'wana va yo beburiwa va ri na rintiho. Van'wana va endliwa hi mona vo ka va nga lavi ku vona van'wani va humelela.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ri mati ya khulukela kule na laha swibyariwa swa mina swi nga kona kumbe ndzi kuma ndlela yo kota ku hlengeleta mati ya mpfula hambi ku ri lawa ya khulukaka kumbe lawa ni nga ta ma hlengeleta hi ku vekela madiromu na mabavhu. Leswiwani swi ta endla leswaku ri swibyariwa swa mina swi nga onhiwa hi mpfula hi hala tlhelo na mina ni ta va ni sele ni mati yo kota ku cheleta na ku nwisa swifuwo swa mina.

Ndzi tiva tiya ya FG leyi tshungulaka ku vava ka le ndzeni naswona yi endla leswaku munhu a chucheka.

Migingiriko yin'wana i migingiriko leyi nga tumbuluxiwa hi ndzawulo ya swa vurimi. Ndzawulo ya swa vurimi yi yimela van'wamapurasi hinkwavo yi va pfuneta hi matlhelo hinkwawo. Ku nga va matlhelo ya ku va va yiveriwile kumbe va onhakeriwile hi ndhambi kumbe loko vudyelana vudyelwana bya Afrika-Dzonga na matikomambe byi nga ha yimanga kahle leswi swi nga ta khumba timakete ta van'wamapurasi.

Vuyelo wa manyoro lawawani i vuyelo wo biha tanihileswi manyoro ya tikhemikhali ya onhaka misava. Ya endla leswaku ri misava yi yi nga ha noni leswiwani swi ta endla leswaku loko ko na mpfula kumbe ku ba xihuhuri kumbe ku ba moya misava yi ta famba hi ku olova.

A ndzi ta borha mati leswaku ndzi kota ku hlayisa swifuwo swa mina hi hala tlhelo a ndzi ta va ni karhi ndzi vulavurisana na va ndzawulo ya swa vurimi leswaku va vona ku ri va hi phalaphala njhani tanihi van'wamapurasi leswaku hi nga ha lahlekeriwa hi swifuwo ku ya emahlweni.

A ndzi ta va hlohlotela hi ndlela leyi. Eka van'wamapurasi misava ya n'wina hi yona yi mi tiselaka swibyariwa leswo nona leswi endlaka leswaku mi vuyeriwa hi xiyimo xa le henhla kambe loko mi tirhisa tikhemikhali leti ti onhaka kumbe ti va ka na khombo eka misava swi ta endla leswaku ri eka malembe lawa taka mi nga ha vuyeriwi hi nchumu tanihileswi misava ya n'wina yi nga ta ka yi nga ha swi koti ku humesa mihandzu kumbe swibyariwa leswo nona.

Ina i mianakanyo ya kahle tanihileswi xibalesa xi nga tirhisiwaka ku chavisa tinsulavoya loko to tshuka ti vuyile nakambe. Leswi swi ta endla leswaku ri nhundzu ya n'wamapurasi yi va yi hlayisekile hala tlhelo na vutomi bya yena byi ta va byi hlayisekile.

A ndzi ta byala muchayeni, xipinichi tikhavichi, mandhandhi, ti-carrots-o, tibetiruti, tinyala na green pepper hikuva leswiwani hi matsavu lama hi mona lawa ni ma rhandzaka naswona laha ndzi tshamaka kona ma xaviwa ngopfu. A ndzi ta vuyeriwa loko ndzo ma xavisa.

Lexi va nga xi tirhisaka ku tirhisa quva ra tihomu kumbe vulongo bya tihomu ku nonisa misava ya vona.

Xikongomelonkulu xa makete wa varimi hileswaku ri varimi va ta kota ku tiva laha swakudya swa vona swi lavekaka kona ngopfu leswaku ri va ta kota ku vuyeriwa hi ndlela ya timali. Xin'wana i ku vona leswaku ri hi swihi swibyariwa leswi van'wamapurasi vo tala va swi byalaku leswaku van'wamapurasi van'wana va nga swi byali hikuva loko vo swi byala a va nga koti ku vuyeriwa tanihileswi swi nga ta va swi tele emakete.

Ndhambi yi nga khukhula swibyariwa kumbe swimilani xikan'we na swifuwo. Leswi swi ta endla leswaku ri ku va na nkayivelo wa swa swakudya etikweni naswona ndhambi yi nga onha na misava leswi swi nga ta endla leswaku ri misava yi nga ha koti ku mirisa swakudya leswo nona.

Vurimi byi seketela hi ku tumbuluxa mitirho hi hala tlhelo byi tlhela byi pfuneta ku endla leswaku ri vinyi va misava ematikoxikaya va tikuma va ri van'wamapurasi na vona kumbe hi ku va dyondzisa ku van'wamapurasi hikuva vanhu va le matikoxikaya va na yona misava hambileswi ku nga mi ku nga xindhawana lexitsongo.

Dyambu ri endla leswaku swibyariwa swi kula kahle naswona swi kula hi xihatla. Swibyariwa swo fana na mandhandhi swi lava dyambu leswaku ri swi ta humesa mihandzu hi xihatla.

Va nga tirhisa quva kumbe vulongo bya tihomu leswi swi ta endla leswaku ri misava ya vona yi nona na swibyariwa swa vona swi ta va leswo saseka swi tlhela swi kula hi ndlela leyi faneleke.

A ndzi ta kurisa matamatisi, muchayeni na tikhavichi leswi hi leswi swi durhaka ngopfu emadorobeni naswona mina a ni ta swi xavisa hi ntsengo lowu wu nga tshoviki nhlana tanihileswi ku ku kurisa swimilawa leswiwani swi nga durhiki kumbe swi nga tikiki ku fika kwalaho kumbe ku fana na swin'wana. A ndzi ta xi hlayisa hi ku tiyisisa leswaku ni tshama ni karhi ni susa nhova naswona ni swi cheleta nkarhi na nkarhi kambe ni pfa ni swi nyika nkarhi wo hefemula swi twa dyambu.

Mpfuno wo sungula i ku nyika va khale ka van'wamapurasi lava ntsengo lowu va wu tsakelaka kumbe lowu a va ta xavisa mapurasi ya vona hi wona. Nseketelo wa vumbirhi hileswaku ri va nga nyikiwa ndhawu yin'wana yo sungula migingiriko ya vona ya mapurasi eka yona.

Ina swa boha leswaku a teka inshurense ya swa vurimi tanihileswi swi nga ta n'wi pfuna loko o tshuka a hlanganile na khombo. Ku nga va khombo ro yiveriwa, khombo ro onheriwa hi ndhambi kumbe tumbuluko kumbe ku pfumaleka ka mpfula leswi nga ta endla leswaku a lahlekeriwa hi swibyariwa swa yena kambe loko a ri na inshurense a nga kota ku vuyeriwa na ku kota ku kuma ku ku pfunetiwa.

Biotechnology i dyondzo ya swa vurimi naswona dyondzo leyiwani yi ta pfuneta leswaku ri van'wamapurasi na lava tsakelaka ku tirha emapurasini kumbe lava tshamaka ematikoxikaya va tiva leswaku va ta hlayisa njhani njhani mbangu wa vona kumbe ntumbuluko.

Mandhandhi ma byariwa hi ximumu tanihileswi ma lavaka mumu leswaku ma kula ngopfu. Tikhavichi tona ti byariwa hi ximunwana tanihileswi ti nga laviku ndhawu yo hisa ngopfu ti tlhela ti nga laviku ndhawu yo titimela ngopfu leswaku ti kota ku kula. Muchayeni wona wu byaliwa hi xixika tanihileswi ku nga ri ku na mpfula ku fana na hi ximumu naswona hi ximumu loko mpfula yi na yi thyakisa muchayeni kasi hi xixikana ku byariwa ti-carrots-o na ti-beetroot.

Mfumo wu nga seketela hi ndlela yo tiyisisa leswaku ri vuxaka bya vona na matikomambe byi le ka xiyimo xa kahle. Wu nga tlhela wu tiyisisa hi ku hi ku wu nga tlhela wu seketela hi ku endla leswaku ri ku humesa swilo laha tikweni swi ya ematikwenimambe a swi durhi ngopfu naswona vanhu vo tala va nga swi fikelela kumbe va nga kota ku humesa swilo etikweni va swi yisa etikweni rin'wana.

Va nga tinghenelerisa eka mihlangano leyi pfunetaka van'wamapurasi leswaku va xavisa swimirisiwa swa vona ematikweni ya le handle. Xin'wana hileswaku va nga tirhisa thekinoloji ku tihlanganisa na lava tsakelaka ku xava swimiriwa kumbe swibyariwa swa vona ku nga vanhu lava nga le matikweni ya le handle kumbe entsandzeni wa malwandle.

Swi hi pfuna hi ndlela yo yo ndladlandlamuxa ikhonomi tanihileswi mali leyi taka hi le matikweni ya le handle yi pfunetaka laha tikweni naswona swi endla leswaku ri van'wamapurasi va kota ku hakela vatirhi va vona va tlhela va kota no rima va ya emahlweni hikuva hina tanihi maAfrika-Dzonga hi hexe hi nge swi koti ku seketela van'wamapurasi hinkwavo lava hi nga na vona laha tikweni.

Mina ndzi tsakela leswi cheriwaka emathinini tanihileswi swi fikaka swa ha tsakama naswona swi va swa ha ri na na na swi aka miri endzeni ka swona kasi leswo omisiwa swona swi va swi swa ha ri hava swi aka miri swo fana na ti-protein, ti-vitamin na swin'wana na swin'wana leswi akaka miri kusuka eka eka swakudya leswi.

Maendzodyondzo lawa ma ta endla leswaku ri lava nga na ku navela eka ku tirha emapurasini va tiva swin'wana hi ku navela ka vona. Swi ta tlhela swi endla leswaku ri va va na nkhinkhi wo tikuma va karhi va tirha emapurasini.

A ndzi nga ta titwa kahle tanihileswi a ndzi ta va ndzi tekeriwa leswi swi nga swa mina leswi ndzi tinyungubyisaka ha swona. Vun'winyi bya misava byi na nkoka ngopfu tanihileswi vurimi ku nga ndhavuko werhu tanihi maAfrika-Dzonga.

Xivangelo hileswaku ri tikhemikhali letiwani ti tirha hi xihatla ku tlula switirhisiwa leswi a swi tirhisiwa khale ku nga se tumbuluxiwa tikhemikhali leti naswona swi endla leswaku ri swibyariwa swa van'wamapurasi swi kula hi xihatla leswaku na vona va ta kota ku hatlisa va ya xavisa va ta kuma mbuyelo.

A va boha homu etlhelo ka mhandzi kutani va boha milenge ya le ndzhaku yi khomana. A va nyika homu byanyi byo dya le mahlweni kutani va hlantswa mbele ya homu va sungula ku senga.

Xifambo lexi va faneleke ku va na xona hi lexi vitaniwaka tiraka kumbe baki kumbe xipandzamananga lexi nga na golonyi leswaku swibyariwa swa vona swi kota ku tshama kahle ku kondza swi ya fika emakete.

Swi cinca hikuva swimilana swin'wana a swi yi tsakeli manyoro kumbe loko swo byariwa laha ku nga na manyoro swi ta tshwa kasi swin'wana swimilana swo fana na mandhandhi swa matsakela manyoro, kasi swin'wana swi tsakela manyoro lawa ya ntumbuluko lama tekiwaka exivaleni xa tihomu kasi swin'wana swimilana swi tsakela lawaya ya ku xaviwa emavhengeleni.

Ina maendlelo kumbe matsalelo ma nga ha cinca tanihileswi va nga ta ya va karhi va kuma kumbe ku tumbuluxa swin'wana swilo naswona thekinoloji ya ha ya emahlweni ku nga ha tumbuluka tin'wana ti-GMO eka nkarhi lowu taka.

Loko u byala swimilana swo karhi ka ha ri na nkarhi swi endla leswaku swi kula kahle tanihileswi maxelo ma ha pfumelaka, kambe loko u byala endzhaku ka nkarhi swi nga endla leswaku swimilana swa wena swi fa kumbe swi nga kuli hi ku fikelela tanihileswi maxelo ma nga ta ka ma nga ha pfumelelani na swona, swilo swo fana na mandhandha swi lava ku byariwa hi nkarhi wa ximumu loko wo tshuka u biwile hi nkarhi kumbe wu hundzile swi nga ha endla mandhandha ma wena ma nga ha kuli swona.

A ndzi ta ya ndzi ya xava mirhi emavhengeleni lava xavisaka mimirhi leyi sivelaku vuvabyi byo tlulela ndzi tlhela ndzi xava mirhi leyi nga ta endla leswaku vuvabyi lebyi nga ha vuyi, a ndzi ta ya fafazela epurasini ra mina ivi hala tlhelo ndzi vitana vativi eka swa vurimi leswaku va ta ndzi pfuneta.

Ina i ku endla migero migero wo endla leswaku mati ya khuluka eminambyeni eminambyeni ma ta khuluka hi minandzu yin'wana ku kondza ma fika elwandle, kasi loko ku ri ku ku na laha mati ma tikumaka ma tshamile kona ma tele i ku pfula yin'wani ndlela yo endla leswaku mati ma khuluka hi xihatla ma nga se onha nchumu.

Swifuwo swo fana na tihomu, timbuti tinguluve hi swona leswi faneleke ngopfu xikan'wekan'we na leswi va swi vitanaka timbhongolo hi swona swi faneleke ngopfu eka xifundza xa mina kambe loko ku ri swibyariwa miroho ya michayeni, xipinichi, matamatisi, khavichi, tikherotso na leswiya va swi vitanaka green paper swi fanerile ngopfu eka xifundza lexi mina ndzi kumekaka eka xona.

Ndzi nga byala miroho ya michayeni tanihileswi yi rhandziwaka ngopfu laha ndzi tshamaka kona vanhu vo tala va yi xava siku na siku van'wana va yi xava va rhumela vana va vona lava nga le exilungwini.

Ndzi vona swi nga fanelanga tanihileswi vaaki va matiko mambe va hakeriwaka mali ya le hansi hi hala tlhelo ndzi vona swi nga fanelanga tanihileswi swi endlaka leswaku vaakatiko va tiko ra hina va kayivela mintirho.

A ndzi ta teka harika na swikomu ndzi ndzi rima misava leswaku yi olova loko ndzi hetile a ndzi ta phuphutela mati leswaku misava yi thambela leswaku ndzi kota ku byala swimilana swa mina.

Ina swa tirha naswona swi tirha ku tlula ti-energy tin'wani leti munhu a nga tikumaka emavhengeleni tanihileswi tona ti nga ta ntumbuluko ti pfuxeta misava hi ndlela ya kahle titlhela ti endla leswaku misava yi tshama yi nonile.

Vutomi bya swibyariwa byi khumba ku xavisiwa ka swona hi ndlela leyi loko xibyariwa xexo xi ri xo aka miri ku tlula mpimo xi endla leswaku ri swi xavisiwa hi xihatla naswona ntsengo wa swona wu va wu ri wa le henhla, kambe loko ku ri lexi xi nga rhandziwiki kumbe xi nga ri na na ti-vitamin ta ku aka miri hi ndlela yaleyo xaviselo ra kona hi lero nonoka.

Ina ti nga pfuna ku tlangisiwa ka swakudya ti nga pfuna hi ku endla leswaku ri swakudya a swi boli hi xikadyana swi nga kota ku tshama nkarhi wo leha swi nga se bola leswi nga ta endla leswaku swakudya swi nga tlangisiwi kumbe ku cukumetiwa.

Xo sungula i teretere teretere leriwani ri tirhisiwa ku famba ri karhi ri tshovela swilo swo hambanahambana hala ndzhaku ka rona ri va ri ri na xikomu xo karhi swikomu swin'wana swi tshovela mavele swin'wana swi tshovela tinyala kasi swin'wana swi pfupfula mazambani, xitirhisiwa xa vunharhu i xikomu nyana lexi phush-iwaka hi mavoko lexi susumetiwaka hi mavoko xi karhi xi pfupfula swilo swo fana na mazambhala kumbe tinyala.

Maqhinga lawa hi lawa ya tumbuluxiweke ku sivela switsotswana loko swi ta eka ku hlayisa vurimi bya le mapurasini ku nga va switsotswana swo fana na tinhongani, tidongani kumbe swivungu leswi dyaka swibyariwa ku sivela leswiwani i ku fafazela mimirhi leyi xavisiwaka emavhengeleni.

Ina ndzi nga thola vanhu leswaku va ndzi pfuna tanihileswi ndzi nga ta tsakela leswaku purasi ra mina ri nghenisa mali hi xihatla loko u nga ri na wa ku pfuna swi ta endla leswaku swilo swi salela endzhaku.

Va fanerile tanihileswi ntirho wa le mapurasini wu tikaka ku tlula mpimo va tirha ehansi ka dyambu ra vukarhi naswona loko vo ka va nga kumi masiku yo wisa va nga ha tikuma va ri na vuvabyi bya mfukuzano wo lebyi nga na vukarhi swinene, hambiswiritano ku ya hi milawu ya Afrika-Dzonga vatirhi van'wana na van'wana va fanerile ku va na masiku yo wisa.

Swi cince hi ndlela ya leswaku ri masiku lawa ku tirhisiwa switirhisiwa swa thekinoloji a ka ha tirhisiwi ngopfu vatirhi lava ku nga vanhu lava a va tirha mintirho yo karhi, masiku lawa ku na swilo swo fana na materetere swikomu leswi kotaka ku tshovela na ku byala leswi swi nga endla leswaku vanhu va nga ha laveki ngopfu tanihi vatirhi va le mapurasini.

Va nga landzelela milawu ya mabyalelo va nga endla leswaku ri mintila leyi va byalaka eka yona hi leyi endlaka leswaku loko mati ya pfula ma khuluka ma fika ma tshama endzeni ka yona ma nga endli leswaku ma khuluka na misava ni swimilana, va nga tlhela va xava mimirhi leyi yi vhikeleka swibyariwa eka switsotswana.

U fanele ku tiva leswaku swimilana swihi swi tsakela nguva yini leswi swi ta ku endla leswaku ri u kota ku byala swimilana leswi faneleke hi nguva leyi faneleke naswona swimilana swa wena swi ta kula kahle swi karhi swi koka rinoko naswona swi ta tsakeliwa emakete.

A ndzi ta endla leswaku loko hi heta ku tirhisa switirhisiwa swa basisiwa swi tlhela swi omisiwa swi ya vekiwa eka ndhawu leyi hlayisekeke laha mumu ni muhlwa wu nga ta ka wu nga swi kumi.

I nguva ya paseka, hi nguva ya paseka swilo swi ya henhla ne le hansi minxavo ya tlakuka vanhu vo tala va lava ku xava swilo swa ku hambanahambana leswi swi ta endla leswaku ri n'wamapurasi a va na leswi hi xinghezi va ngo i demand leswi nga ta endla leswaku ri a fanele a nyika vanhu swilo hi nkarhi.

Epurasini ra mina hi endla vhinyo kusuka eka tidiriva leti hi ti byalaka, tidiriva letiwani ti endla vhinyo ya ntima leyi nga na nantswo wo tsokombela swinene loko mi tsakela ku ku nwa vhinyo leyiwani mi nga ya mi ya yi xava eka mavhengele laya dumeke swinene kumbe laha byalwa byi xavisiwaka kona.